Amaxabiso e-e-hailing afanelekile xa ethelekiswa nawombutho weeteksi. Iinkonzo ze-e-hailing zidla ngokuthathwa njengexabiso elifanelekileyo kuneteksi ingakumbi kwiihambo ezinde nakwiindawo ezinoxinano encinci yezithuthi. Amaqonga e-e-hailing anentengiso ezikhokhelela kumaxabiso aphantsi ngakumbi ngexesha le-off peak. Ii-apps ze-e-hailing zibonelela ngoqikelelo lwangaphambili lwemali yokukhwela ngaphambi kokuba uhambo luqinelane, luvumela umsebenzisi ukuba athelekise amaxabiso.

Ukunciphisa uxinano kwizikhululo zeenqwelomoya kukuphuculwa kufuneka kugxilwe ekusebenzeni kweteknoloji ukuphucula iziseko zophuhliso kunye nokuphumeza iindlela zokulawula okungcono. Inkqubo yokuphumeza inkqubo esebenzisa idatha yexesha lokwenyani kunye nohlalutyo oluqingqiweyo lokwandisa iindlela yeenqwelomoya kwaye inciphise i-bottleneck. Ukwandiswa kweendlela zokuhamba okanye ukuphonononga iinkqubo zokusebenza kokusebenza ukunyusa amanani athabatha kunye nokufika. Ukuphucula amaziko okubhaka kunye nezithutho zinokunciphisa uxinano kwizikhululo zeenqwelomoya.

Asoze ndithande ukuba umntwana owam ayeke ukuthathwa yinqwelo emthathayo aye eteksini ngokuba inqwelo imlanda endlini ekuseni iphinde ibuye naye. Ngoku iteksi yona izawufuna ukuba umntana ayilandelele futhi iteksi ifuna imali ntsuku zonke, ngapho inqwelo yona ifuna imali ngempelanyanga. Ngoku angeke ndilungele ukuthi umntwana owam ayeke ukuthathwa yinqwelo.